UMnyango wezokuThutha kumele uqinise izinhlelo zokufundisa abashayeli bamatekisi ngemithetho yomgwaqo. Uqinisekise ukuthi bayakwazi ukuyithobela ngokusebenzisa izinhlelo zokuhlola njalo, futhi unikeze izijeziso ezinzima kulaba abaphula imithetho.

Ngijabulela ukuphuma ngibona izindawo ezintsha engingazijwayele, ukwazi ukufinyelela ezindaweni ezikude kalula, futhi ukuthola ithuba lokubuka izindawo ezintsha endleleni.

Uma abashayeli bamabhasi bengathola ukuqeqeshwa okungcono nemiholo engcono, kungase kube nemiphumela emihle kakhulu. Lokhu kungakhuphula ikhwalithi yesevisi, kubenze bahlale bejabule futhi beqaphele. Okuholela ekuphepheni okwengeziwe, ekuthuthukiseni ukuxhumana phakathi kwabashayeli nabagibeli, kanye nokuthuthukisa ukuphepha kwendlela. Imiholo engcono ingakhuthaza abashayeli ukuthi benze umsebenzi wabo ngokuzikhandla nangokuzimisela, okungaholela ekwenzeni amabhasi ahambe kahle futhi ngesikhathi esifanele.

Yebo, ngake ngasisebenzisa. Kwakuyilapho ngiyovakashela umzala wami, ngiyombona eGoli. Ngasebenzisa isaphulelo sami sabafundi.

Yebo, ngake ngakubona usomatekisi exabana nomunye umshayeli emgwaqeni. Ingxabano yaqala ngokuba itekisi eyayihamba ngemuva, yayihamba ngesivinini esiphezulu ifuna ukudlula engaphambili. Kwase kuba khona ingozi encane yokungqubuzana. Kwayikhona-ke lapho lo ongemuva ogijimayo, wabona engathi lo ngaphambili uhamba kancane. Wabe eselwa naye ngoba nakhu amatekisi eseshayisene.

Angivumelani nokushiswa kwamasondo nezakhiwo uma kuneziteleka zamatekisi ngoba lokhu kudala umonakalo emphakathini, futhi akuxazululi izinkinga. Kunendlela engcono yokubonisa ukungavumelani, njengezinkulumo zokuxoxisana, ngaphandle kokubeka impilo yabanye engcupheni noma ukudala umonakalo.

Imibuzo engingayibuza ukuze ngiqonde kahle kungaba, one, ingabe ukwenyuka kwentengo yephethroli kuyinto kuphela ebangela ukukhuphuka kwemali yokugibela noma kukhona nezinye izizathu? Two, kukhona yini enye indlela yokunciphisa izindleko ukuze kungenziwanga ukukhuphuka izimali? Three, ingabe izindleko zokugibela zikhuphuka kakhulu uma kuqhathaniswa nokunyuka kwephethroli kuphela? Four, ngabe abahlinzeki bensizakalo zomphakathi bazoba nesandla ekuphathweni kwentengo yokugibela?

Uma amabhasi efika ngesikhathi njalo futhi ethembeka, impilo yami ingashintsha ngokukhulu ukweseka. Lokhu kunganciphisa isikhathi engisichitha empumalanga yokulinda, kunciphise ukucindezeleka ngenxa yokuphazamiseka kokuhamba. Futhi kuthuthukise ukuphila kahle, ngokuphumelela ekufikeni emsebenzini ngesikhathi. Kungaholela ekutheni ngikwazi ukuhlela isikhathi sami kangcono, futhi kunganciphisa ukusetshenziswa kwezimali ezimotweni ezizimele.

Ukukhuphuka kwentengo yokugibela ibhasi, kungaba nomthelela omkhulu kubantu abathembela emabhasini ngoba abaningi bethu basebenzisa amabhasi njengendlela ephumelelayo yokuhamba ngenxa yezindleko eziphansi. Ukukhuphuka kwentengo kuzokwenza kube nzima kubantu abaningi ukuhamba, ikakhulukazi labo abavame ukukhokha intengo eshibhile. Lokhu kungaholela ekutheni abantu bacabangele ezinye izindlela zokuhamba. Okungaholela ekwandeni kokusetshenziswa kwamatekisi noma ezinye izindlela ezibizayo.

Uma ibhasi engihamba ngalo limane life endleleni phakathi nobusuku, ngingathatha lezi zinyathelo ezilandelayo. Ngingaqiniseka ukuphepha kwami, ngingahlala phansi niqaphele isimo esikhona, futhi ngingagcina izinto zami ezibalulekile eduze kwami. Ngingaxhumana nomshayeli, noma omunye umuntu ebhasini ukuze ngiqonde isimo nokuthi yini eyenzekayo. Ngingashayela inombolo yokuphuthuma.